Nna kakanyo ya go tshameka metshameko ya seileketeroniki ke bona e se mosola thata ke rata gare ka tshameka metshameko ya rona ya bogologolo ya Setswana eo re godileng re e tshameka le bagolo ba rona ba e tshameka metshameko e jaaka diketo, dibeke, kgati, di-tin-i le morabaraba ke metshameko e leng gore re godile re bona e tshamekiwa kwa malapeng a re tswang ko go ona ga re ntse re gola ebile e ruta gore re gopole ko re tswang teng le ko re yang teng, e ruta le gape le setso sa rona.

Ee, ke a dumela gore metshameko ya megala e fokoditse thata kgatlhego mo bašweng ba rona gore ba tshameke metshameko ya bogologolo, metshameko ya namana mme metshameko ya namana e botlhokwa ka gore e katisa mebele ya rona re a ikatisa ka metshameko ya namana ebile re kgona go siana le go sedila mesifa ya mebele ya rona.

Nna ke akanya gore motshameko o e leng gore ke o mošwa ebile o na le kgaisano e tseneletseng ke metshameko jaaka bo-chess, Snake amd Ladder le bo-Relay ke one motshameko o e leng gore le o ne o ntsha bodutu ebile o tlhatlhamolola dikakanyo tsa rona ebile o thusa le boboko ba rona.

Didiriswa tseno di kgona go thusa bana ba rona ba na leng gore ba na le kgatlhego mo metshamekong ya dinao ka gore megala ya rona e na le metshameko ya kgwele ya dinao mo e leng gore ba kgone go tsenela kgwele ya dinao mo megaleng ya bone ga mmogo le ditsala tsa bone mme ditsala tsa bone le fa di le kgakala di kgone go tsenela motshameko oo.

Nna ga ke rate thata metshameko ya seileketeroniki ya mo megaleng ka gore e sira bana ditlhaloganyo, gantsi ngwana ga a lebile founu o a lebala le fa a romilwe kgotsa a tshwanetse a dire tiro gae ya sekolo ene o leba founu thata.

Go tsenela motshameko wa inthanete go tlhokega computer-ra kgotsa mogala wa letheka gape go tlhokagala data mme motshameko o ke bonang o tumile thata ke motshameko wa races cars, one ka Setswana o bidiwa motshameko wa lebelo la dikoloi.

Motshameko wa mo inthaneteng o ka go lapisa tlhaloganyo ka nako nngwe ebile o ka go bolaisa matlho le go opiwa ke tlhogo mme motshameko o nna ke o ratang wa mo inthaneteng ke motshameko wa lebelo la dikoloi.

Ee, motshameko wa mo inthaneteng o tlhoka data gore o kgone go dira o ka ntle ga data o ka se kgone go o tshameka ebile go tsenela motshameko wa inthanete o tlhoka mogala wa letheka kgotsa o tlhoka computer-ra.

Batho bangwe ba akanya gore go tsenela metshameko ya inthanete bosigo go fokotsa go jega ga data ebile fa mongwe a sa batle go reka data ya tlhwatlhwa ya kwa godimo a ka tsenela metshameko ya inthanete kwa mafelong a a nang le Wi-Fi.

Metshameko ya internet-e e tokafatsa matshelo a rona ka tsela e, re kgona go nna malala laotswe mo thekenolojing ebile re ithuta dilo di le dintsi, go nna botlhale ba dikhomputara le megala ya letheka. Metshameko ya inthanete e ne e seyo bogologolo ka gore bogologolo re ne re sena yone metlakase, re sena tsona dikhomputara mme mo malatsing ano re tshela ka botshelo jwa thekenoloji.